U ṱhogomela zwishumiswa zwa mitambo nga murahu ha musi vha tshi yo tamba u vhalela uri wa dzhia zwishumiswa zwi lingana nahone namusi vha tshi fhedza u tamba vha sedza uri na ngoho na zwishumiswa zwo vha zwi dzhia zwo fhelela naa, nahone a hu na tshine tsha khou shotha kana tsho xelaho naa. Zwi nga thusa nga maanḓa uri zwishumiswa zwa mitambo zwi dzule tshifhinga tshilapfhu.

Ndi ku tambele kwavho nahone na u ṱanganedza vhaendela mashango vho ḓaho nga u ya nga u fhambanana na u vha sumbedza ṱhonifho na u tamba vho ḓifunga hu u itela u mvumvusa vhuendela mashango vho ḓaho u ya nga u fhambanana havho.

Netball sa ezwi wone mutambo une wa mvumvusa kana nda u funesa, ndi wone wo no ita uri ndi ite nyonyoloso nga khawo ngauri ndi a u takalela nahone ndi a u funa nga maanḓa.

Ngauri i vha i tshi khou thivhela zwithu zwi ngaho u tambudziwa kana u ṱutshela kule na zwikambi na zwidzidzivhadzi kha vhaswa kana Afrika Tshipembe.

Zwi vha zwi tshi khou thusa uri namusi havha hu khou da vhaṅwe vhathu vho no bva nnḓa ha mashango a Afrika Tshipembe vha kone u wana zwiendedzi zwine zwa ḓo vha humisa kana musi vho ḓa hanefho Afrika Tshipembe vha kone u wana zwishumiswa zwoṱhe zwa bola zwo fhelelaho.

Ndi u sa vha na tshelede ya uri vhaswa vha kone uya afho fhethu saizwi masheleni hu si vhoṱhe vhane vha bva miṱani ine ya vha na masheleni ane i nga kona u vha thusa uri vha kone u ya afho fhethu.

Zwi thusa nga uri vhunzhi ha vhathu maḓuvhano ndi vhathu vho no shumisa dzi Instagram, dzi TikTok, dzi Facebook zwi a leludza uri naho u tshi khou tou thoma bisinese yau naho I ṱhukhu u ya kona u i anḓadza kha TikTok vhathu vha i vhona nahone vha i takalela vha kona u i tevhelela hu kone u ṱoḓa u ḓivha zwithu zwine wa zwi rengisa.

Vha ṱuṱuwedza kha uri bola ndi ya ndeme nahone i vha i khou vha ita uri vha ṱutshele kule na zwithu zwi ngaho zwikambi na zwidzidzivhadzi nahone i ya takadza ya dovha hafhu ya mvumvusa vhathu vho yaho nga u fhambanana na dzi tshaka, dzo yaho nga u fhambanana hadzo.

Nṋe ndi vhona i na thikhedzo yo eḓanaho ya u swikelela mitambo tshikoloni ngauri i hone mitambo ya vhaholefhali ine vha nga i tamba kana u tamba yone.

Ndi yone yo tsireledzeaho ngauri vha a kona u fhedza tshifhinga tshilapfhu vha kho ita zwa mitambo hu u itela u ṱutshela zwithu zwi ngaho zwikambi na zwidzidzivhadzi ngauri a zwo ngo tsireledzea kha mitakalo yavho. Nahone vha a kona u fhedza tshifhinga tshilapfhu vha khayo hu u itela u ṱutshela kule na zwithu zwi ngaho dzi nndwa lune vha nga fhedza vho vhulayana kana ha vha na mabulayo o yaho nga u fhambanana musi hu si na zwine vha khou ita kana u ḓimvumvusa ngazwo.

Ee nda dovha hafhu nda ḓiwana ndi tshi khou takalela uri na nṋe nga liṅwe ḽa maḓuvha ndi nga ḓiwana ndi tshi tamba u fana na Tshabalala Siphiwe sa izwi hu mutambi ane nda mutakalela nda dovha hafhu nda mu funesa nda, tama na kutambele kwawe, nga nḓila ine a tamba ngayo. Ndi pfa ndi tshi zwi takalela uri na nṋe nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi nga ḓiwana ndi tshi khou kona kana ndi na vhukoni ho no nga hawe zwi tshi ḓa kha zwa bola ya milenzhe.

Nga uri netball or bola ya milenzhe a ina ndavha uri u khou thoma u i tamba na miṅwaha mingafhani, tshihulwane ndi uri wa vha u tshi tea u vha u tshi kona bola nahone u ya kona u guda naho hu tshe na miṅwaha ya malo u saathu swikisa ya fumi.

Hai a hu na sa ezwi na mbudziso ndi sa khou kona u i pfhesesa uri i khou ri mini.

Ndi lunzhisa sa ezwi ndi tshi takalela u vhona mitambo yo yaho nga u fhambanana i vha i khou nṱuṱuwedza uri bola kana netibola ndi ya ndeme matsheloni a vhathu ngauri u vha u khou ita nyonyoloso nahone hu itela uri u ṱutshele kule na zwithu zwingaho zwikambi na zwidzidzivhadzi kana u ḓiwana u khou ḓidzhenisa kha vhupombwe.

Nda khetha netball ngauri ndi yone ine nda i funesa nda dovha hafhu nda kona u i tamba kha mitambo yoṱhe.

Ee ndi ngoho i vha i khou fhungudza zwithu zwi ngaho vhugevhenga ngauri vhaswa arali hu si na tshithu tshine tsha khou vha mvumvusa kana u tshi ita ndi hune vha fhedza vho ḓiwana vho ḓidzhenisa kha vhugevhenga vha tshi khou itela u wana zwikambi na zwidzidzivhadzi.

Nga u vha thusa u, nga u nwalela marifhi kha zwipoto zwa dzi bola zwo yaho nga u fhambanana, hu u itela uri vha kone u ri thusa nga zwishumiswa zwine a ri khou kona u zwi swikelela ngauri zwi khou afho tshikoloni.

Hai a zwo ngo eḓana sa izwi arali hu na mitambo ya bola, vhatambi vha tea u shumisa izwo zwo shumiswa u ya nga u sielisana zwine zwa sala zwi si zwavhuḓi musi hu tshi khou tambiwa mitambo ya bola ya milenzhe.

U wana vhaḓivhi vha zwa mutakalo uri vha ḓe vha tsheke uri afho fhethu hune a khou vha na tshifhaṱo ho tsireledzea naa nahone ho lugelwa uri hu nga tambiwa mitambo yo yaho nga u fhambanana naa.

Na mabulayo a vhaswa ngauri a hu na zwithu zwine vha vha vha khou ita, zwino u fhelisa izwo zwithu ndi nga murahu ha musi ho vha hone ha mitambo ine ya ḓo vha ṱuṱuwedza uri mivhili yavho i dzule yo tsireledzea nahone i na mitakalo yavhuḓi hu u itela uri vha ṱutshele kule na zwithu zwi ngaho zwikambi na zwidzidzivhadzi na u ḓidzhenisa kha mabulayo kana u vha hone ha zwi tshigevhenga.

Ee ndi a vha vhona mara nga ku vhonele kwanga a huna tshumelo dzoṱhe, tshumelo dzi kha ḓi shotha nga maanḓa.

A huna tshe nda guda sa izwi ndi sina vhukoni kha u tshina nahone ndi sina dzangalelo kha zwithu zwa u tshina.

Nga maanḓa nahone zwi a ṱuṱula muhumbulo wa muthu, uri a kone u humbula zwithu zwi no tshila kana u ḓi wana a songo ḓi dzhenisa kha zwithu zwi songo teaho na hone zwine zwa ḓo musiya a kho dzhena khomboni ngazwo.

Na u sa lungana nga zwiṱori zwa murema na makhoro musi ri tshi khou aluwa vho zwo zwiṱori zwe ra vha ri tshi anatshelwa musi ro dzula milioni ritshi kho haseledza nahone ri tshi khou dzedza, ho vhasiwa mulilo muhulu.

U ita nyonyoloso ndi zwa ndeme uri muvhili u dzule wo takala nahone u na miraḓo yo khwathelaho, nyonyoloso ndi ya ndeme nahone iya thusa.

Dzi bugu kana u ṱalela theḽevishini sa izwi hu yone yo no mvumvusa kana yo no mborolosa.

Ngauri vhana vha na lufuno nahone vha a ḓivha uri musi muṅwe ṅwana asina tshiṅwe tshithu tsha u ṱambisa, vha tea u tamba nga u si sielisana hetsho tshithu.

Ngauri rivha ri kho onyolosa muvhili nahone ro takala husina u ita zwa dzi nndwa nga khayo.

Vhunzhi havho vha nga ḓi fhedzisela vho ḓi wana vho vhaisala, vha na mafuvhalo a songo teaho aho nga u ita dzi nyonyoloso dzo fhirisesaho.

Mutambo une nda u funesa ndi netball ya vhasidzana, ndi a i takalela nga maanḓa.

Vhana vha imba nyimbo dza sialala nahone vha funesa u tamba bola sa izwi hu yone yo no vha mvumvusa kana vho fhedzesa tshifhinga tshilapfu vha tshi kho i tamba.

Ee sa izwi hu vhathu vho no ḓivha uri ndi takalela u tamba bola ya milenzhe, nahone ndi nga takalela musi vha tshi ḓa u nṱuṱuwedza kana u nsapota musi nditshi kho tamba iyo bola ya milenzhe.

Ya malovha na ya miroho, ngauri miroho i na pfushi nga maanda nga khayo hone maluvha a tshi nakisa ngade wa wana muḓi wawu wo naka nga maanḓa.

Vhupo ha hayani ri kho wana uri a vha na zwi shumiswa zwinzhi zwine vha nga zwi shumisa musi hu tshi khou tambiwa bola ngeno mahayani, ha vhori kha dzi ḓoroboni u wana zwo ṋakesa nahone dzo tsireledzea.

U rea khovhe ngori nazwo ndi zwithu zwine zwa mvumvusa, nahone ndi takalela khovhe nga maanḓa dza maḓini sa izwi dzi tshi ḓifha.

Ndi nga murahu ha musi ndi tshi khou borea nda ya nda dzhena kha inthanethe nda wana uri nangoho hu na geimi dzine dza takadza nahone dzine dza nga mvumvusa kana u mborolosa.

Ee zwi na vhu konani ngori na dza bola dza nnḓa dzi a takadza, nahone ri a takalela u dzi ṱalela kha theḽevishini musi dzi tshi khou tamba dzi a ri mvumvusa.

A huna na mutambo na muthihi wa rugby u ne nda u takalela sa ezwi ndi sa ḓivhi na ku tambele kwawo na uri i tambiswa hani.

Zwi ita uri tshi tshavha tshi dzule tsho takala nahone tshi na mitakalo ya vhuḓi na mivhili yo takalaho nahone yo tsireledzeaho.

Ee ngauri i vha i kho vha ṱuṱula mu humbulo na u vha gudisa u ri mitambo ndi ya ndeme u itela uri mivhili i dzule yo takala.

Ndi mu tambo wa netball, nahone ndi pfa u tshi mvumvusa kana u nṱuṱuwedza kana u ṱuṱula mu humbulo na u onyolosa muvhili kana miraḓo wa muvhili.

Ndi inthanethe kana Facebook, kana TikTok kana watsapu, kana nda shumisa thelegramu.

Ndi mutambo wa bola, une nda u takalela nahone une nda u funesa u vhona kha theḽevishini.

Tshi ṱuṱuwedzana kana u sumbedza na nḓila iri khwine uri vha songo vhaisana, kana u ḓi wana vha tshi khou vha na mahuvhalo a songo teaho.

Ndi tshi gombela kana u tamba dzi ḓirama kana nethiboḽa.

Masiandoitwa ane a nga vha hone ndi a uri musi muthu a tshi khou fhedzesa tshifhinga tshilapfu a tshi khou vhona zwithu zwa mitambo, kana u tamba dzi game maṱo a swika hune a ḓo vhavha.

Puḽatifomo ine nda i shumisa ndi YouTube musi ndi tshi khou vhona kana u u vhona mita u vhona mitambo khayo.

Ndi bola ya milenzhe sa izwi i vha i khou nṱuṱula muhumbulo, nahone ndi a kona u fhedza tshifhinga tshilapfu ndi khayo ndi siho kha dzi puḽatifomo dzine nda ḓo vha ndi khou ita zwa zwitshele.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ita vhukonani kha Facebook sa izwi Facebook ri tshi vha ri khou ṱangana na vhathu vho fhambananaho, he nda ḓo wana vhukonani ha vhuḓisa he ra funḓedzana nga zwa tshikolo ra swika kule, ri tshi ṱuṱuwedzana u ita zwithu zwa tshikolo.

Ndi bola ya milenzhe FIFA sa izwi hu yone ine ya vha i tshi khou ri ita uri ri ḓi wane ro takala nahone ri tshi khou zwi takalela nga maanḓa u vha ri tshi khou tamba uyo mutambo, hu wone une wa ri ṱuṱula na u ri ṱuṱuwedza uri ri si fhedze tshifhinga tshashu ri tshi khou ḓi wana ri khou ḓidzhenisa kha zwithu zwi ngaho zwikambi na zwidzidzivhadzi.

Hu ḓovha hu si tshena sipeisi lune a hu tshena zwiṅwe zwine nda ḓo kona u zwi vhona.

Ndi musi wo fhelelwa nga dzi data ngeno zwi tshi kha ḓi ḓifha uri u vhone mitambo online. Wa vha uri nga hetsho tshifhinga tshine wavha wo fhelelwa ngatsho data wavha u si na masheleni kana u swikelela u renga idzo data hafhu futhi.

Ndi u fhelelwa nga data a si tsha kona u fhedzisa uyo mutambo online sa izwi a tshi ḓo vha a si tshena data.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe kana ni tshi vhona sa izwi hu zwone zwine zwa ri ṱuṱuwedza kana u ita nyonyoloso hone mivhili yashu uri i dzule i na mutakalo yavhuḓi.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ngauri ndi wone une nda vhona uri u a nṱuṱuwedza na u nṱuṱula muhumbulo, uri ndi si ṱwe ndi khou humbula u ṱwa ndi khou ḓidzhenisa kha zwithu zwingaho dzi Facebook dzine wa ḓo vha u khou senga mafhungo a sa fheli.

Ndi mitambo ya bola ya milenzhe sa izwi ri tshi fhedzesa tshifhinga tshilapfu ri hone, zwine zwa ḓo ita uri ri ṱutshele kule na zwithu zwi ngaho zwikambi na zwidzidzivhadzi.

Nṋe uya nga ha nṋe geimi heyo a thi i ḓivhi na kutambele kwayo ndi nga si twe ndi khou ku ṱalusa sa izwi hu geimi ine nṋe na nṋe a thi i koni.

Ndi mutambo une wa tea u tambiwa nga vhathu vha tshinnani sa izwi hu mutambo u ne wa vhavha nga.

Ee tshenzhemo yanga yovha ya uri ndi vha ndi khou ita nyonyoloso kha muvhili, nahone zwi nṱuṱula muhumbulo na u onyolosa muvhili.

Ndi u vhumba zwidudu, u runga, na u tamba bola, tshe nda tshi guda ndi u tamba bola.

Muravharavha u wa ri mvumvusa nahone u ya takadza nga maanḓa arali u tshi ḓivha uri u tambisiwa hani, u ḓo pfha u tshi takalela nga maanḓa nahone wa ṱoḓa u dzulela u tshi khou tamba tshifhinga tshoṱhe.

Vha vha vha vha tshi khou itela uri ṋamusi ha nga pfhi hu na mitambo afho hune vha khou isa hone CV vha hu vhe hu khou ḓivhea uri ndi ifhio mitambo ine vha i takalela nahone ine vha i funesa.

Ndi mutambo wa netball ngauri ndi wone mutambo une nda u funesa nga maanḓa, nahone musi ndi khou tamba ndi pfha ndo vhofholowa ngauri ndi vha ndi khou ita nyonyoloso na kha muvhili wanga uri u dzule u na mutakalo wavhuḓi.

Ndi nga u tamba vhege yoṱhe kana vhege iṅwe na iṅwe ngauri ndi pfha uri musi ndo u tamba muvhili wanga u vha wo leluwa na mutakalo u vha u munzhi.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ngauri ndi wone mutambo une nda pfha uri u wa nṱuṱuwedza, nahone ndi vha ndi khou ita nyonyoloso hone ndi vha ndo fhambana na zwithu zwinzhi zwine zwi ngaho zwikambi na zwidzidzivhadzi.

Ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri sa izwi a si roṱhe rine ra vha na tshenzhemo kana u ḓivha nga ha zwoṱhe nga ha bola. Zwino zwi ri thusa uri musi ri tshi khou ṱuṱuwedzana ri kone u vha u vha na vhu khwiṋe na kuḓivhele kwa kwa bola.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ndi nga u anḓadza kha zwithu zwi ngaho Telegram, TikTok, Facebook ngauri ndi zwone zwithu zwine vhathu vha dzule dzulela zwone kana u fhedzesa tshifhinga tshilapfu vha khazwo.

U ya nga ha kuambele kwanga a thi ḓivhi tshithu nga ha mutambo wa zwa bere, nahone a huna uri ndi nga ṱalutshedza muthu uri zwi tambisa hani.